Esine-technology ephambili isibhedlele, apho , apho endinosebenza khona ndizive ndikhuselekile.

Kubalulekile kakhulu inkqubo yokutya ezikolweni ngoba kukho abantwana abasuka kumakhaya ahlelelekileyo ekungekho kwa nto yokutya. Bathi ukuze bafumane ukutya bafumane okwaa kutya kwasesikolweni. Ngako ke kubalulekile noko kutya kwasesikolweni kube nezakhamzimba ezifanelekileyo.

Ewe, kunganceda ngoba umsebenzi womzimba kuluncedo kakhulu. Ngoba xa usebenza umzimba wakho igazi liyahamba kakuhle apha emzimbeni, yonke amalungu omzimba asebenza ngendlela efanelekileyo.

wam ndingamhlalisa phantsi ndimchazele ngesifo ekuthiwa yi-epilepsy, sifo ke eso sokuxhuzula. Ndimchazele nokuba angayaphi ukuze afumane uncedo, nento yokuba esi sifo siyakwazi unyangeka xa sikhotroleke.

Ndingamcacisela ukuba kwelaa khaya labantu abadala kukho abantu abaqeqeshiweyo ukuze benze laa msebenzi nabayifundeleyo laa msebenzi, ngoko ke kungabhetere ukuba aye kuhlala pha kwela khaya.

Ewe, ingangumbono omhle ukubandakanya okanye ukukhuthaza amakhwenkwe ukuthi athathe inxaxheba uyokoluka esibhedlele. Kodwa ke andiyikhuthazi ngoba lubalulekile usuku lokoluka, ngakumbi xa ungumXhosa nilandela usiko lokoluka.

Into ethi qatha kum yinto yokuba bangoogqirha besiNtu. Banceda ngamayeza esiNtu, amayeza endalo, amayeza afumaneka emadlelweni.

Okokuqala, kukufowunela iambulensi. Okwesibini, kukhawuleza uyojonga umntana ukuba ngeyiphi le ntlobo yepilisi ayiselileyo, nohlobo ongamhlalisa ngalo ukuze kungenzeki monakalo ngaphakathi kuye. Kodwa ke akufunekanga simselise nto ngoba loo nto ingaba yingozi kakhulu, kufuneka silinde abantu bezempilo bafike.

Kukumxhasa nokungamjaji, nokungamjongeli phantsi, bamxhase kwimeko ajongene kuyo naye azive emkelekile apha elusapheni.

Iikliniki ezihambayo zingaluncedo kakhulu, ngoba iiklinikhi ziyagcwala kakhulu abantu baphele bengalufumenanga uncedo.

Ukwenza i-CPR funeke umntu lowo umncedayo abe kwindawo ekhuselekileyo okokuqala. Ufowunele abantu beziko lezempilo, ujonge ukuba ungamnceda njani ngalo mzuzu usalindele abantu bezempilo. Kodwa ke naluphi, hlobo oluphi na uncedo olenzayo funeke lungabeki isigulane esichengeni.

Ndingafumana apha eklasini umhlobo wakhe onothi ndithumele kuye amphathele umsebenzi wesikolo. Ndinganyamezela iikopi zomsebenzi ekufuneke emenzile xa engakwazanga ukuza esikolweni ukuze angazushiyeka ezifundweni zakhe.

Soze indenze ndizive kamandi kakhulu ngoba ukuphila komntana wam kuxhomekeke kulaa mayeza. Ngoko ke ngokuba , ngokuthi angafumani amayeza loo nto izawubeka ubomi bakhe esichengeni.

Ndingazama ubachazela abafundi ukuba ngokuthi bamoshe baphazamise le nkqubo bamoshela abanye abantwana abasuka kumakhaya angathathi ntweni. Kwaye sizame sifumane indlela yokuba xa kuthe kwafumaniseka kukho umfundi kube khona uhlobo ahlwaywa ngayo.

Hayi akunyanzelekanga, wonke umntu nabani na unenkolo yakhe akholwa kuyo, ngoko akunyanzelekanga ukuba wonke umntu funeke eye exhweleni, iinkolo azifani.

Ndingamhlalisa phantsi umhlobo wam ndimcacisele ukuba ukuphela komtshato ayokuphela kobomi, ubomi buyaqhubekeka. Kuyaqaleka ebomini kwaye akazuba ngowokuqala umntu oshiywa ngumyeni.

Ndingathetha nebhodi yesikolo noprinsiphali wesikolo ndimchazele ukuba oko akukho semthethweni wonke umntana unelungelo lokufunda. Waba-pregnant okanye akabi pregnant, wonke umntana unelungelo loba sesikolweni. Ngoko ke mabayeke le nto bayenzayo.

Ndingabahlalisa phantsi ndibachazele ubungozi bokuphuzana nosana oluncinci, ngoba zininzi iintsholongwane usana olu angazifumana kubo ngoba i-immune system yakhe isebuthakathaka kakhulu. Ngoko mabayeke ke ukuphuzana nomntana kwaye xa besiya emntaneni mabaze becocekile.

Ndingabaxelela ukuba ayikho loo nto. Nabani na obhinqileyo unelungelo lokunxiba ngohlobo afuna ngayo. Nokuba xa ibhinqa linxibe iimpahla eziveza amalungu omzimba ayithi loo nto ufuna ukudlwengulwa.